Diaparo tse re di aparang mo setsong sa me re apara makgabe jaaka basadi, banna ba apara ditshega, mme go fetogile thata ga dingwaga dintse di tsamaya di tla kwano ka gore ga go sa apariwa jalo.

Ee, e ka apariwa koo go bontsha fa o tlotla ngwao le setso sa gago ebile o ipeela ka sone go ya ka moaparo o tla bo o apere.

Moaparo wa setso sa Setswana sa basadi e leng makgabe o montle ka gonne o bontsha bothakga, bontle ba mosadi wa mmala wa sebino.

Bangwe ba apara tsa setso sa bone jaaka ma-Zulu, mme go feta moo bontsi ba rona re apara tsa setso sa makgoa e leng tsone tsa go ikgabisa, go feta tsa rona tsa setso.

Go ya ka setso mosadi fa a setse a nyetswe kana a fetsa go nyalwa, o tshwanetse go apara diaparo tse e leng gore ga di tlhagise nama, tse e leng gore ga di bontshe sepe se e leng gore se tla tsenya lenyalo la gage mo mathateng. O tshwanetse go apara mesese e thibang mangole, o tshwanetse go apara mesese kana dikipa tse e leng gore di tswalela le mo matseleng.

Diaparo tsa rona tsa Setswana, go le gantsi di diriwa ka dikgetsi le matlalo a diphologolo, dikgetsi di direla bo mme makgabe mme fa matlalo a diphologolo a ne a dira ditshega go ka thiba bontate.

Kamano e e leng teng mo gareng ga basadi le setso, ke gore basadi ba tswelele ba ntse ba jere setso go ya ko bana ba batlang ba bone le bana ba bana ba batlang, go ba ruta ka se e leng bone.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le tsa se fashion-e sa gompieno, fa re ka bo re itse go di dirisa sentle, sekai tsa se fashion-e tsa gompieno o ka diapara go ya tirong le go boa, mme ka Lamatlhatso ga le itumetse le ntse le le family le ka apara tsa setso kana Sontaga le tswa kerekeng.

Dilo tse di farologaneng tse di tlhwatlhwaetsang basadi ba apare ka mokgwa o ba aparang, ka nako e re phelang mo go yone ya fashion-e le setegenisi mme re lebala ngwao ya rona, re lebala ka mokgwa o.

Ee, ya tlhwatlhwaetsa tekatekano ya banna le basadi fa mo nakong e o ka kgona go fitlhelela diaparo tse di rileng ka mo letlhakoreng la banna di na le mebala e e tshwanang le ya basadi, ga go sa tshwana le dinako tsa kgale go te monna ga a tshwanna go apara mmala o rileng ke wa basadi.

Tsela e basadi ba aparang ka yone gone jaanong le tsela e basadi ba leng ka teng mo nakong ya gompieno, e tlhabologile thata ka fa re na le teka-tekano le mmuso wa go ka apara le go dira ka .

Batlhami ba fashion-e ya segompieno ga ba tsenye thata dilo tsa setso, ba tsenya thata dilo tse ba lebeletseng gore di kgatlha batho mo nakong ya segompieno.

Ke ditlhako, go na le ditlhako tse di diriwang ke matlalo tse ne di diriwa segologolo, mme segompieno di fetotswe mme go dirisitswe ona matlalo a ne a berekisiwa mo nako e e fetileng.

Ka go di roka ka tsela e e leng gore e tshwanna sesadi, e leng mesese, dikete, jalo le jalo.

Fashion-e e ka dirisiwa go rotloetsa batho fa ba ka simolola go dira dilo tsa ditso tse di farologaneng, ka tsela ya se fashion-e e leng gore batho .

Ke dilo tse di tshwanang le gore mo nakong batho ba na le tšhelete ba na le madi, ke ka moo ba ka seke ba sekegela go apara diaparo tsa setso thata, go nne le tse tsa se fashion-e.

Ke ne ke tla simolola ka go dira dikipa, ke tle ke mesese, marokgwe e be ke feleletsa le ka dibeke.